Inaka yisikhumba senyamazana esimbathwa makhosi namkha bomma.

Iphotho sikhumba esimbathwa bomma emadamini.

Yikhiba yabomma enomncamo.

Ibhetjha sikhumba esenziwe njengebhrugwana langaphasi, simbathwa madoda.

Isithimba sikhumba esimbathwa bomma nabodade edinini, silenge ngemuva.

Itjorholo yikhiba ephiwa abomma abatjhadileko nofana abasanda ukutjhada.

Iporiyana yisikhumba esenziwe ithayi, esimbathwa madoda.

Amapatlagwana manyathelo ambathwa maNdebele.

Umtjhotjho yinto eyenzelwe amadoda ukobanyana ayimbathe ehloko.

Ibhengela bucwebe bamaNdebele ababumbatha eenyaweni nezandleni.

Amanambasikhambe mamanyathelo ambathwa maNdebele, esikhathini esinengi nabaya equdeni.

Amancina namkha amacici bucwebe obumbathwa endlebeni.

Ibherede sisambatho esimbathwa ehloko, esikhathini esinengi simbathwa bomma.

Idzila bucwebe obumbathwa entanyeni. Esikhathini esigadungileko, babumbathwa bomma abatjhadileko kwaphela.

Ibizo elithi amatshega esiNdebeleni libizo esingalaziko ukobanyana litjho ini.

Iyerhana mncamo ombathwa bomma emadanini.

Ingejana anginayo ihlathululo yayo.

Ibizo elithi ingwani likhuluma ngesigqoko ngesiNdebele.

Ikghororo yikhiba ephiwa abomma abatjhadileko, ngemva kokobana babe nezibulo.

Umlingakobe mncamo ophothiweko ombathwa maqhawazana.

Inyoka silwane esirhurhuba phasi, asinazandla begodu asinanyawo.

Inyoka akusizo izambatho namkha ubucwebe obumbathwako esiNdebeleni kodwana silwana esirhurhuba phasi esinganazandla neenyawo.

Incagu anginayo ihlathululo yayo.

Isititirimba senziwe ngesikhumba, senzelwe abakhethwa abatjha.

Awa, akukavumeleki ukobana abobaba bambathe isithimba. Isithimba senzelwe abomma nabodade.

Isiqobotjhelo ngelinye ibizo, sibizwa bonyana sipelede, sisetjenziselwa ukubopha itjholo yabomma.

Itjholo yingutjana embathwa bomma emahlombe. Imbathwa esikhathini esinengi bomma abalotjolweko namkha abomma abatjhadileko.

Icuba anginayo ihlathululo yayo.

Irasu lenziwe ngomncamo, liphothiwe begodu limbathwa bomma.

Isinanazelo sifana nekondlo kodwana ekhambisana nesibongo somuntu. Esikhathini esinengi ihlathulula kangcono ukuthi isibongo sitjho ukuthini.

Isidonodono yi-instrument esetjenziswa lokha kwenziwa umvumo.

Ngibona ungasuthi benizama ukutlola ingwani. Ingwani sigqoko.

Ingungu anginayo ihlathululo yayo.

Irhalani ihubo.

Balivuma nabaphetha umnyanya wamasokana.

Abosotjherere angiyazi ihlathululo yabo kodwana ngisafune irhubhululo ukobanyana lingatjho ukuthini.

Ifengwana yinto encazana, ebetjhwako lokha nakuvunywako begodu kugida. Yenza umdumo omncazana kodwana wenza ubumnandi obukhulu.

Umrhwabha yinyama eyomisiweko, esikhathini esinengi basebenzisa itswayi, bayineke ukwenzela ukobanyana ihlale isikhathi eside.

Umgade lithanga, okumfino othelwa itjhukela kancazana ukobanyana ube sudu. Usarulani ngokombala begodu nawuwuphekako esikhathini esinengi, uyahlanganiswa.

Umrorho mfino otjalwako, uhlaza ngokombala, unamabhulara angathi makhudlwana, uyasikelelwa-ke dan uphekwe ukobanyana udliwe. Unepilo khulu.

Iqhatjha mratha osuru, esikhathini esinengi uyabiliswa, ubekwe emtjhisweni ukobanyana ubile endani uqedelelwe ukuphekwa, udliwe ngemva kwalokho.

Umratha wenziwa ngepuphu, ithelwe emanzini asepotweni, adlhabhazako, uhlanganiswe, uphehlwe uphehlwe, ngemva kwalokho ubondwe, ngemva kwalokho-ke uphakelwe, udliwe kodwana amaNdebele athanda umratha onuka irobholela, ekumratha ovuthwe khulu begodu onephunga elimnandi.

Irhabi yikhitjana encazana eyenziwe ngomncamo begodu irhatjisiwe ngamakhala amahle. Imbathwa bantazana ngaphambili.

isikotjhi sikerde esenziwe ngetjhila. Esimbathwa bentazana ngequde.

Umdzegana nawo umbathwa bantazinyana esibabizwa ngesiNdebele bonyana matlawana.

Umnayilani akusilo libizo engilaziko elimini lesiNdebele kodwana ngingafunisisa kobanyana litjho ukuthini.

Umgari akusiligama engilijwayeleko. Awa ihlathululo yalo angilazi.

Umadalanyana naye sisembatho esimbathwa matlawana.

Umbalo yingubo embathwa maNdebele. Inamakhala amanengi ahlukahlukeneko.

Unokhethwabo yingubo ekulu engambathwa namkha engavunulwa nanoma ngubani.

Umtshurhwana yingutjana uyithola esikhathini esinengi imbathwe bomma emahlombe.

Isihlohlo akusiligama engilaziko.

Umncwazi ngelinye igama elitjho ukuthi isigcoko.

Umkhala wenziwe ngomncamo begodu umbathwa ehloko.

Navane amaNdebele athi amahlonjana asuke atjho umzimba phezudlwana eduze nentambo kodwana ingasi ngaphasi kwamahlombe.

Unomatlawana esiNdebeleni akatjho isambatho kodwana utjho umma onabantwana abamatlawana.

Ivunulo liqakatheke ngokobanyana, abantu bazokwazi bonyana linjani ivunulo lesiNdebele begodu abazokuvunula isiNdebele bazozizwa nabo bahlanganyela kuhle namaNdebele.

Isiko kimi litjho ukobanyana abantu baphila ndawonye. Abantu abaphila ndawonye kunendlela abenza ngayo izinto. Kunendlela abambatha ngayo ngombana babelethelwe endaweni yinye begodu kuvamise khulu ukuba nemithetho ebatjela bonyana baphile njani. Umzekelo inarha yamaNdebele isiko labo kukukuthi baphalisane ngobuntu ngazo zoke iinkhathi begodu bafanele baphethe izinto zesiNdebele. Ukufezekisa ukuba maNdebele kwabo.

Ivunulo yesiNdebele iveza kuhle kobanyana ngiliNdebele ngombana nangisuke ngimbethe izambatho zamaNdebele, ngimbethe izambatho ezingikhumbuza lapho ngibuyakhona. Ngimbethe izambatho ezitjengisako bonyana ngivela kuphi begodu ngizizwa ngisekhaya ngaso soke isikhathi nangizimbetheko.

AmaNdebele ayithanda ijemu, uthola nabaya equdeni basuke bafuna yona ijemu leyo. Alo-ke ngingatjho ngithi amaNdebele ayayithanda iswigiri ngombana ijemu, ineswigiri enengana nawungathi uyayidla. Okhunye godu bayapheka amagwinya, batlhatlhazise benze amadombolo, bapheke ubudeni. Kube ngizo izinto engathi bajayela ukuzidla begodu amaNdebele adla umratha. Umratha bawupheke uvuthiwe, umratha wakhona unuke irobhelela. Awa-ke lezo zizinto ezidliwa maNdebele.

Inaka sisembatho esimbathwa bobaba emahlombe esenziwe ngesikhumba.

Iphotho imbathwa babantu besimame, esele bangene esigabeni sokuba bomma.

Iphephethu sisembatho sabentazana, esitjho ukobanyana sebasesigabeni sokuba bodade.

Ibhetjha yenziwe ngesikhumba, begodu imbathwa njengebhrugwana kodwana langengenzasi imbathwa babantu besilisa.

Isithimba sikhumba esimbathwa bomma nabodade edinini silenge ngemuva.

Itjorholo yikhiba enikezwa abomma, abayimbatha lokha nasele babomma abatjhadileko.

Iporiyana sikhumba esihlotjisiweko ngomncamo, esimbathwa bobaba esifubeni, begodu bayasimbatha ngemva kokobanyana benzelwe iminyanya yesintu.

Amapatlagwana mamanyathelo, ambathwa maNdebele, begodu eyenziwe ngesikhumba namatayere.

Umtjhotjho umbathwa bobaba ehloko uphuthelwe ngesikhumba ukuhlolisa matjharhatjharhana.

Ibhengela bucwebe bamandebele babumbatha ezandleni namkha eenyaweni.

Amanambasikhambe matekana, avamisa ukumbathwa bomma bamaNdebele abizwa ngamathomi.

Amacici bucwebe beendlebe.

Ibherede imbathwa ehloko, ihloniphisa ihloko, begodu esikhathini esinengi imbathwa bomma.

Idzila imbathwa entanyeni. Imbathwa bomma, begodu esikhathini sakade yayimbathwa bomma abatjhadileko kwaphela.

Igama elithi amatshega ngasuthi esiNdebeleni asinayo ihlathululo yalo.

Iyerhana lenziwe ngomncamo. Limbathwa bentazana balibophe edinini livale ilingemuva labo.

Ingejana ihlathululo yayo, awa ngisengakahlangabezani nayo.

Ingwani mncwazi ombathwako babantu. Selibizo lesiNdebele elichaza umncwazi.

Ikghororo engiyaziko ikhambelana nesibongo samaNdebele esinesinanazelo sakhona.

Umlingakobe mncamo ombathwa ehloko ulengelele ngemaqadi

Inyoka silwana esirhurhuba phasi asinayo iinyawo begodu asinazandla.

Ngendlela engazi ngayo, inyoka iyabulawa ndani kuthathwa isikhumba sayo senziwe nomamanyathelo namkha iimbhege zaba bafazi.

Incagu ngingazumisisa mhlamunye ilwazi bonyana iyini, ngombana awa angiyazi.

Isititirimba libizo lesiNdebele, elichaza abasana lokha nabathwasiswa ukubamasokana.

Awa, akukavumeleki simbathwa bomma nabodade kwaphela.

Isiqobotjhelo sipelede esisetjenziswa ukubopha iintjholo, nezinye izinto ebafuna zibambeke.

Itjholo yingutjana embathwa bomma emahlombe, begodu imbathwa khulukhulu bomma abatjhadileko.